Indlela enhle yokufundisa abalimi abasebancane ngezolimo, ngokuthi bahlanganiswe nabalimi asebemnkantshubovu kwezolimo, babafundise ngalokho.

Ukuguquguquka kwisimo sezulu kunomthelela omubi kakhulu ngoba uma kushisa kakhulu ziyasha iy'tshalo zabalimi, kanti futhi uma kunezikhukhula nazo ngokunjalo ziyaguguleka, lokhu kwehlisa kakhulu izinga lokukhiqiza.

Ukwehla kwezinyosi kungase kuhlobane nokushintsha kwesimo sezulu, ngoba kunomehluko ukukhiqiza kwazo lapho kubanda noma kushisa. Abacwaningi bangasebenzisana naboso sayensi ukuze bacwaninge izici ngokuqhubekayo.

Indlela abacwaningi abangayisebenzisa ukuhlola amaphethini okushintsha komoya ekusakazekeni impova, ukuthi basebenzisane nalabo abafunde bagogoda ngezesimo sezulu, ukuze kutholakale imbangela yokushintsha kwamaphethini omoya.

Ezolimo zisiza kakhulu ekunciphiseni ukuntuleka komsebenzi ezindaweni zasemakhaya, ngoba ukutshala kudinga abasebenzi, ukuhlakula nakho konke kudinga abasebenzi, ngakho lokho kuye kudingeke ukuthi baqashe abantu.

Izitshalo okungenzeka ukuthi zithutheke kakhulu ngomoya, yizimbali, yingoba izimbali zikhiqiza impova eningi kakhulu futhi zilula ekuthenini zingaphephethwa umoya.

Izithelo ezitshalwe endaweni yangakithi namaphethelo kubalwa kuzona, ubhanana, ama-orintshi, uphayinaphu, nomango.

Izindlela zokunisela zingalawulwa ngokuthi umlimi, nomlimi abe nezikhathi ezithile achelela ngazo kungavulelwa amapayipi nje nanoma ngasiphi isikhathi.

Izinyosi zidlala indima enkulu kakhulu, ngoba ziyakwazi ukuthatha imbewu kwesinye isitshalo ziyifafaze ize ifinyelele kwesinye isitshalo.

Yebo, ukhona engimaziyo owake wafuya izinkukhu. Inselelo enkulu abhekana nayo ngukuthi izinkukhu zidinga ukuthi ahlale azikhanyisela, azithengela nokudla, futhi zithinteka kakhulu ngesimo sezulu. Lapho kushisa kakhulu kufanele ukuthi azivulele umoya zidinga nje ukunakekelwa okukhulu.

Ziningi izindlela abalimi abangazenza ukubuyisela ukunotha komhlabathi. Kufanele basebenzise imiquba efana nomanyolo ukuze bakwazi ukuthi bavundise umhlabathi kabusha. Futhi batshale izinto ezifana notshani ezizokwazi ukubamba umsoco womhlabathi.

Singazisekela izintuthwane ezivandeni zethu, ngokuthi sibeke lokhu kudla noma sitshale lezo zinto eziheha izintuthwane ezidliwa yizintuthwane.

Abalimi bangabambisana ukunqoba izinkinga zamanzi uma kunesomiso. Njengokuthi bagubhe amabhoholi azokwazi ukuthi adonse amanzi phansi, futhi balawule izinga lokusebenzisa amanzi.

Yebo, ngicabanga ukuthi eminyakeni eyishumi ezayo, abantu abasha bazobuyela ezindaweni zasemakhaya bayoqala ukulima. Ngikusho lokho ngenxa yokwentuleka kwamathuba omsebenzi emadolobheni, iningi labo lizofuna ukuziphilisa ngokulima njengendlela entsha.

Ngingajabula kakhulu ukuhlala eduze kwepulazi elikhulu lezingulube, ngoba ngingathola ithuba lokufunda kabanzi ngokukhuliswa kwezingulube, futhi ngingakwazi ukuthenga inyama yengulube eduze nami.

Ukushintsha kwamaphethini omoya kunomthelela omkhulu ezitshalweni ezinempova yomoya. Lezi zitshalo zincike emoyeni ukuthi zikwazi ukusuka kwesinye isitshalo ziye kwesinye isitshalo, ukuze imbewu yazo ikhule.

Isikhumba singase sidlale indima enkulu ekwakhiweni komkhiqizo ngesikhathi esizayo emikhiqizweni efana nezicathulo kanye nezimpahla. Ukuze zihambisane nokushintsha okuthandwa ngabathengi kungafanele ukuthi kusetshenziswane nalabo abasebenza ngengqephu, bakwazi ukuthi basihlobise kahle sithandeke ngendlela yamanje.

Ukuzala kwenkomo akuhlukile kakhulu nokuzala komuntu, ngoba nayo kuthi lapho izala kuqale kuphume ikhanda lethole, bese kulandela-ke umzimba wonke, futhi iba sezinhlungwini, kanti futhi nayo iyawukhipha umhlaba.

Yebo, ukhona engimaziyo owake wafuya izinkomo. Izinkomo inselelo enkulu esekuzondleni ngesikhathi sasebusika lapho utshani bungatholakali khona ngendlela. Kufanele ukuthi umlimi athenge ukudla okuningi kakhulu ukuze zanele isikhathi zasebusika zonke, futhi kufanele zigadwe lapho zizala, ngoba ezinye ziyashinza.

Ugogo wami onesipiliyoni esihle kakhulu ngovolo kanye newuli. Sinamajezi amaningi asigcina sifudumele ebusika awenzile wawaqgcisha uvolo, futhi sinamatshali awathungile asesikhathi sasebusika ngewuli. Uvolo newuli kubalulekile kuyena ekuboniseni amakhono akhe okuthunga.

Izinyathelo ezingenziwa amadolobha ukuphatha amanzi ngendlela efanele ukuthi, umuzi nomuzi ukalelwe amanzi angawasebenzisa osukwini, futhi abantu basebenzise namanzi asemithonjeni, bangagcini ngakampompi kuphela.

Mina ngokwami ukucabanga, ngicabanga ukuthi imbuzi noma imvu ngayinye angayidayisa ngo one-thousand five-hundred randi, ngoba ukukhulisa izimbuzi kanye nezimvu, kuyabiza kakhulu, naye uthengile imithi nokudla kokuzondla, ngakho kumele athole iphrofithi ebhekile.

Inzuzo yokudla okufakwe emathinini makuqhathaniswa nomkhiqizo omusha, ukuthi lokhu kwasemathinini kulula ukukulungiselela, futhi kutholakala ngamanani aphansi ezitolo, kanti umkhiqizo omusha kuye kuthathe isikhathi ukuwulungiselela, futhi awutholakali kalula.

Ukuze afuye izinkukhu, kuzofanele athole indlu ekwaziyo ukungenisa umoya lapho kushisa, athole izitsha zokondla izinkukhu zakhe, athole okokukhanyisa akhanyisele izinkukhu.

Ngokwami, lapho ngibhekana khona nokushintshashintsha kwesimo sezulu, ngenza isiqiniseko sokuthi ngigcina amanzi emathankini ukuze ngikwazi ukunisela ngawo ngesikhathi esomisile.